Ukubaleka kokukhawuleza kupasiswe kwizicelo zentlawulo kubaluleke kakhulu eluntwini bethuna. Kaloku xa wenze i-inshorensi yokungcwaba wenzela uba ukhawuleze ufumane uncedo kwizicelo zentlawulo. Kaloku xa izicelo zentlawulo zithatha ixesha elide ukuba mazipasiswe, loo nto iye ibangele uxinezelelo kwiifemeli ezithe zagubungelwa lilishwa lokushiywa ngabo babemthanda okanye bamthandayo. Ngoko ke, inkampani ye-inshorensi mayenze isiqiniseko sokuba iyapasiswa ngokwexesha elifanelekileyo intlawulo.

Kaloku umasingcwabane ubalulekile kuthi sonke, ingakumbi umntu ophangelayo, osandula ukuphangela. Umasingcwabane ubaluleke kakhulu ngendlela yokuba uyawuthini mhla ugubungelwa lilishwa lokuba uswelekelwe ube ungenaye umasingcwabane. Uzokwenza kanjani? Uzobalekela phi? Ngoba kaloku imali oyipeya ngoku isebenziseka iphele ngoku. Kodwa ke xa uthe wazibhatalela umasingcwabane wakho, uyakwazi ukwenza izinto ngendlela.

Owu! Ndingavuya kakhulu xa ndinofumana i-inshorensi yabangaphangeliyo ngoku, ndingakhela abantwana bam ikhaya labo ngoba ke andinandawo ibhetere yokuhlala. Indawo endihlala kuyo ayincumisi. Ndingazakhela mna kunye nabantwana bam indawo apho sawukonwaba khona, siyibize ikhaya.

U-One Life Insurance ngoyena osengqondweni yam ngoba ke iintengiso zakhe zinako ukubaluleka, zinako ukuveza apho yonke into eyenzeka khona, yenzeka njani. Iinkampani ezithengisa i-inshorensi yemoto ziqwalasela kakhulu kwindlela ezenzeka ngayo iingozi zemoto kwaye nohlobo oncedakala ngalo msinyane xa une-inshorensi yemoto. Ngoba xa ungenayo uba wedwa kodwa xa une-inshorensi uyancedakala ngabo benkampani yaloo inshorensi yakho, kungaphelanga neentsuku ezingaphi.

Kaloku ukufumana ezinye zeelwimi neemfuno kunzima ukuziqonda kwenza kube nzima ukuzithemba emntwini. Kuba nzima kakhulu ukuzithemba kwaye umntu acinge azibone engenasidima okanye engenamsebenzi. Kodwa loo nto ayithi yinyani ngoba ke uyakwazi ucela uncedo komnye umntu omthembileyo nomaziyo, akucacisele okanye akuncede apho unzinyelwe khona.

Ayisosigqibo sobulumko ke ubhatala ityala ngetyala ingakumbi esoomatshonisa ityala. Kaloku eloomatshonisa ityala lihamba lihambe libe nenzala. Ngoko ke kwawuba nzima kakhulu uphinda sigqibe netyala elihamba neenzala zazo. Ngcono sihlale apha kulaa amancinci amatyala esinawo, sifumane, sawufumana ukuphefumla kancinci xa siwagqibile, hayi, kuba siye kumatshonisa ozawukwenza sibe kuxinezelelo olungakumbi kunangoku kweli sikulo.

Okokuqala ke, xa une-ephu yebhanki kuba lula uba mawuvale ikhadi lakho xa uthe walilahla okanye awulazi ukuba ulitheni, kulula ke uba mawulivale kwi-ephu yakho kwenzele omnye umntu angalisebenzisi. Okwesibini, xa une-ephu uyakwazi uyibona yonke into eyenzekayo ke ngemali yakho okanye ngekhadi lakho, ubona konke okwenzekayo ngekhadi lakho. Kwaye nawe uyakwazi noseta ilimithi, uyinyuse okanye uyehlise, kwalapha kule app isefowunini. Iluncedo kakhulu ke i-ephu.